Borapolasi ba nang le mathata a manyane. Ba ka kopana le mathata a hore ha ba kgone ho jala le hona ho lema dijo tse lekaneng. Ho ananela ditjhaba kaofela.

Basebeletsi ba dipolasi, ba tshwanetse ho tshwarwa jwalo ka mosebetsi ofeng kapa ofe. Ba be ba kenywe matloleng a di-UIF.

Batjha ha ba na thahasello, ho tsa temo. Hobane ba ile ba kgothaletswa haholo-holo ba sa tla ba le banyenyane, hore ba sebetse mesebetsing ya dikantorong.

Balemi ba ka sebedisa dipeipi ho tshella dijalo tsa bona. Kapa ba ka sebedisa diterekere, kapa ba sebedise dinkgo ho tshella dijalo tsa bona. Hoo ka tsela e jwalo, balemi ba ka boloka metsi ba ba nosetsa dijalo tsa bona ka tsela e kgethehileng.

Meroho ke e meng ya dijo tse matlafatsang mmele. Mme batho ba atisa ho di reka, le hona ho di ja letsatsi le letsatsi. Ke ka hoo o tla bonang di ntse di fela jwalo jwalo mabenkeleng a rona.

Ho sebedisa bana ba dikolo mapolasing ha ho molaong. Ka hoo, batho ba lemang ba tlameha hore ba ye makeisheneng ba lo batla batho ba sa sebetseng, ba ka hodimo dilemong. Hore ba sebetse, ba kgone hore ba thole tjhelete.

Ha ngata dijalo ha di phele mobung o tiileng. Ha ngata dijalo di phela hantle mobung o bonolo. Le ona ha wa tlameha hore o be bonolo haholo. Hoba methapo e tlameha hore e lokolohe ho ya tlase le ka mahlakoreng. Ka hoo, ho fa dijalo hore di hole ka bolokolohi, le hore di hole ho fihla di lekana moo di tla be di tlamehileng ho fihla teng. Dijalo tse kang meroho ke tsona tse phelang hantle mobung o bonolo.

Mme ha wa tlameha hore ho hirise sebaka se seng sa polasi. Ka sebaka seo, re ka lema, mme re atisa polasi ya rona. Ho na le hore o hirise sebaka seo.

Ngwana ka, ntle le temo ha hona bophelo. Temo ke yona e tshwereng lefatshe lena ka ofela. Dijo tseo re di jang di lemuwe ho tswa masimong. Ntho e nngwe le e nngwe e tswang le bophelo, di tswa temong. Jwale ka hoo, temo ke yona ntho ya bohlokwa bophelong.

Ke ne ke tla kopa thuso ya hore ke fuwe sebaka seo ke tla lemang ho sona. Ka morao ho moo, ke kope hore ke rekelwe dintho tseo ke tla di sebedisang moo polasing hore ke leme. Dintho tse kang dikgarafu le dipeipi tsa ho tshella. Le batho ba babedi ba tla nthusa beo e tlaba bahlokomedi bao ba tla patalwa ke nna ha polasi ya ka e se e entse phaello.

Ho metjhini e robeha polasing, nka sebedisa leano la hore ke kadime metjhini mapolasing a mang. Le hona ho sebetsa ka matsoho, mo nka kgonang teng. Kapa ke hire batho ba ka nthusang hore re tswellisa mosebetsi pele.

Ho tloha kgale e sa le batho ba bo mme e le bona ba nang le ponelo pele, e le bona ba kgathallang hore e be dijalo di jalwa ka nako efe, di hola ka nako efe, ebile di tshellwa ka nako efeng. Jwale seo ke sona se entseng hore batho ba bo mme e be e be bona bo hothweng ba tshwara thipa ka bohaleng. Tshimo ke tshimo ka mosadi.

Ditsamaiso tse ikemetseng, di ka thusa bo rapolasi ho boloka tjhelete, le ho boloka nako. Ditsamaiso tse ikemetseng, di dutse di le teng masimong. Ka tsela e jwalo, ha hona moo o tlamehileng ho ya teng ho lo di batla kapa ho lo di kadima. Di dutse di le teng polasing, hore o ka di sebedisa nako efe kapa efe.

Le a bona dijo tseo le ntse le di ja, di tswa serapeng sa ka. Ke na le serapa sa sa dihlahiswa tsa meroho ka morao ho ntlo ka mane. Mme sena se etsa hore ke boloke tjhelete eo nka rekang meroho le tse ding tsa di dijo tse hlahang fatshe ka hona. Jwale ho ba le serapa seo leng sa hao sa dijalo, ho wa thusa e le ka nnete.

Menyetla eo di-university le di-college di ka e fang setjhaba ka tsa temo, ke ntlafatso le ho ithuta haholo-holo ka ho lema. Le dijalo tseo o ka di lemang ka nako efe. Ha ho bata kapa ho tjhesa.

Leano la ka la ho patala basebetsi, ke ho ba patala ditjhelete tsa bona dibankeng tsa bona tseo ba di sebedisang. Dihora tseo basebetsi ba tlamehang ho di sebetsa, ke dihora tse robong fela ka letsatsi. Le palo eo basebetsi ba tlameileng ba le ho yona, ke basebetsi ba ka bang leshome bao nka ba hlokang polasing ya ka.

Tee eo ke e tsebang ya setso, ke tee e bitswang kwena. E leng mint, ka lebitso la sekgowa. Tee ena e sebetsa ho hlwekisa madi le ho hlwekisa dithollo tse salletseng ka hare ho motho ka mpeng.